Ukukhawuleza kwa uhlawula kwenkampani yombutho loo sasiwubeka kwasenza saziva noko umthwalo wehlile emagxeni ngoba yonke into sakwazi uba masiyenze kulaa mali bayihlawulileyo.

Lutshintsho oluhle kakhulu olo ngoba awudingi mali ude uye edolophini uyothenga into oyidingayo. Uyayithenga ikuzele ulapha endlini.

Kubaluleke kakhulu ngoba kaloku kuyenzeka ngelinye ixesha ubhubhe ushiye aba 'ntwana. Uzawubashiya bengenanto ke ngoku xa ungenayo inantsika, i-inshorensi yobomi kanti kubalulekile xa unayo uyayazi uba uzawubashiya benento abanayo noba ayinintsanga.

Ndikhetha ukuyiboleka ebhankini, noko ibhanki izawundinika ixesha eloneleyo loba mandibhatale. Kanti yena laa mama uzawufuna ndiyibhatale ngenyanga enye nenzala yayo.

Mhlobo wam, indlela enokunceda uba uphume kule nto uhleli nje usematyaleni amanintshi ongakwazi ukuwabhatala kukuba izinto uzithenge cash, uphumane namatyala. Kungenjalo uyawuhlala usematyaleni.

Malume, xa usebenzisa iephu yebhanki akunaziindleko zingako ngoba kunezinto okwaziyo uba ubhatale ungabhatali laa mali uyibhatalayo xa utsalayo imali ezaa charges. Kunee-features ezinjalo. So, ndiyakucebisa ukuba nawe uyizame. Uzawuseyiva nakule mali yokukhwela iteksi uye ebhankini kanti ubunoyenza le nto kwiephu uhleli endlini.

Ukuze isicelo senu sikhawuleze sihoyeke okanye siaphruve funeke nize nako konke okufunekayo okufana nee-death, iikopi zee-ID, yonke nje laa nto ifunekayo xa uzakwenza i-death claim.

Hayi, andinalo ulwazi olungako oluphathelana nalo mba ngaphandle koba mhlawumbi ke kubekho ezinye ii-bursaries ezivelayo ezikwaziyo ukuxhasa la masebe ebexhaswa nguye uNSFAS.

Iye incede kakhulu i-inshorensi yemoto xa uye wavelelwa yiloo nto emotweni yakho okanye itshayiswe okanye utshayise ube ungenamali yokuyilungisa. Iye ikuncede ngokuthi ikulungiselele.

Oomatshonisa bahluke ngoba nenzala eninzi ngeyona ndlela. Ufumanise uba abantu abanintsi baphela bengakwazi noyibuyisa laa mali ngoba inzala ingaphaa kokuqonda.

Le mali ye-UIF itsalwe ngumqeshi wakho khona ukuze xa sewuphela umsebenzi bakunike iimpepha ezizawubhalwa u-UI nineteen uhambe uyokleyima kwa-labour, ube naloo sentana uzayifumana xa sewuphelelwe ngumsebenzi.

Amaxesha amanintsi babe benee-savings zabo abazaziyo uba mhla basweleka zizawukwazi uba ziba ngcwabe, kungabikho ngxaki zamali.

Ndingakhetha indawo yohlala ngoba yona abantu behleli nje bayayidinga iindawo zorenta, awufane zingabi namntu.

Iye incedise kakhulu laa nto xa ungenamali eyoneleyo iyayicutha ixabiso lale uyifunayo ngoba ubhatala ngale noba yikota okanye ihafu. Enye ihafu ke uze uyibhatale ngemali yakho onayo.

Eyona ntengiso endiyikhumbulayo ngu-OUTsurance noHippo. Ewe, zezona ndizikhumbulayo ziadvethayiza kakhulu.

Ezinye zeendlela ezisetyenziswayo ngoku ukuba umntu ayifumane imali kwikhadi lakhe lebhanki okanye ayifumane kwaShoprite so that angade ayofola ezitishini.

Into ebangela uba uninzi lwabantu lungabinayo i-medical aid yinto yoba iyabiza, ifuna imali enintshi ukuyibhatala. Ayifikeleleki tu, more especially xa ungumntu ongaphangeliyo umsebenzi osisigxina.

Ndingarentisa ngayo ndifake abanxusi barente bazondifakela imali. Mna ndiyokhangela indawo noko etshiphu kunalaa renti. Ibhatale zombini laa mali. Ibhatale le ndawo ndihlala kuyo iphinde indinike nemali e-extra.

Ukuze ukwazi ukuthi uvule ibhanki iakhawunti funeke uphathe i-ID, uphathe i-proof of address. Zezo nto qha ezidingekayo.

Andinalwazi oluphangaleleyo. Zange ndake ndayithatha ngaphambili kodwa ndicinga fanuba inoba kuye kufuneke imali oyenzayo ngenyanga bakwazi uba babone uba uzawukwazi na ukuyibhatala le inshorensi yexeshana uyithathayo.